Nka tlhopha fela jalo letsatsi la paseka, letsatsi le le ketekang ke badumedi ba sekeresete. Letsatsi le le farologana thata le badumedi ba bangwe gonne ka letsatsi leno go tlotliwa ebile go beiwa kwa pele Morena Jeso o e leng keresete e o a rapediwang ke badumedi ba setso sa sekereki seno.

Go ya ka setso sa me, fa mosadi e le motlholagadi a swetse ke monna, o tshwanetse gore a apare bontsho ga a tshwanela gore a bo a jela mo sekotlolong se le sengwe le ba bangwe ga a tshwanela go tsena mo thobalanong.

Batho bao ba nnang mo ditoropong dilo tse ba di boifang ka bokebekwa ke go bolawa, go tsiediwa madi ebile di ama matshelo a bona matsatsi le matsatsi gonne fa motho a tsiediwa madi botshelo ba gago ba a fetoga gonne o ne a akantse go ka fetola botshelo jwa gagwe ka tsela e e maleba ka madi ao. Jaanong fa a tsiediwa madi ao o tlile go bona a rileng kapa a dirile eng.

Fa o dula kwa motsesetoropong go boima thata ebile o ebile gore fa o nna teng o sa itse ope mongwe le mongwe o tshela botshelo jwa gagwe ga nkitla a leba mongwe gore o tshela jang ebile ga go gantsi batho bao ba tshelang kwa motsesetoropong ba leka go itsane kapa le go thusana. Jaanong eo e baya dikgwetlho mo matshelong a batho ba le bantsi gonne motho o na le go tlhoka a retelelwa ke go ka bua ntlha e le gore batho ga ba buisane ebile ga ba na go dirisana mmogo.

Puo ya ga etsho ke Setswana. Puo eno ke tse dingwe tsa dipuo tse e le gore di bonolo gore o ka ithuta tsona. Goreng ke akanya jalo, ga o ka leba thata batswantle ba le bantsi fa ba fitlha mo Aforika Borwa ba tlile go dira kapa ba tlile go tla go ikhutsa, dipuo di le mmalwa tse ba ka ithutang tsona e fela Setswana ke tse dingwe tsa dipuo tse e le gore ba iphitlhela e le gore ba a kgona go se bua pele ba ka boela morago kapa pele ba ka tswelela pele ba nna mo Aforika Borwa.

Fa ke ja braai ke ithatela go ja Boerewors e tsamaya mmogo le nama ya kgomo, ntlha e le gore ga nkitla ke ja di nama tse dingwe ga ke itemogela braai. Ke bona go le botoka le monkgo o o tswang mo dinameng tse ke go boleletseng ka tsona di tlisa boleng ba braai ya me.

Ke akanya gore go apaya dijo tsa setso mogodu, bogobe, maotwana, malana, khabitšhe ga mmogo le merogo go tlile go tsaya karolo mo go ruteng batho bao ba tlebe ba tlileng mo lenyalong la me. Ga e le gore e tlabe e le merafe-rafe ba tla ithuta ka setso sa me, ba ithute le gore nna ke nna mang ebile mo lelapeng la me le ke le simololang ka lenyalo leo go tlabe ya go direga jang.

Diaparo tsa setso mo setšhabeng sa Setswana di botlhokwa thata go lebile maemo ngwaga a motho yo o di aparang, re ka bua ka tuku le khiba. Tuku e aparwa go bontsha go tlotla le go tswalela tlhogo ga mosadi, khiba e aparwa ke batho ba ba rileng ba mengwaga e e rileng le ba maemo a a rileng.

Ditso di le dintsi mo Aforika Borwa di tlhotlheletsa basadi gore ba apare diaparo tse di tswalegileng gotlhelele ntlha e le go tlotla mebele ya bona. E fela ga o lebile setso sa maZulu o ka bona gore gongwe gantsi basadi kapa maXhosa gongwe gantsi basadi ga ba apare go ya ko godimo ntlha e le gore ba batla jalo go bontsha boleng kapa go bontsha bokgoni ba basadi ba bone.

Go le gantsi ke lebana thata le bokebekwa kwa toropong ke ne ka re ke tsamaya ke ile go kgweetsa taxi ke be ke kopana jalo le banna ba le babedi ba tshotse di tlhobolo ba batla go ntseela mogala wa letheka, ke be ke ba neela mogala wa letheka bonolo fela gore ke seke ka kgoreletsa se ba batlang go se dira gonne ke ne ke na le bonnete ba gore ga nka ba ka kgoreletsa seo ba batlang go se dira e le go tsaya mogala wa me wa letheka, ba ka tla ba ntlhagisetsa kotsi.